Izinto ezibalulekile okufanele zicatshwangwe lapho uhlola ukukhishwa kwenqubomgomo komshwalense wesikhathi esifushanei izinto ezifana nomshwalense wempilo. Kubalulekile kakhulu ngoba umuntu ngeke azi ukuthi uzogula nini, kanti futhi umuntu angeke akwazi ukusebenza uma egula. Lokhu okusho khona ukuthi imali endlini ngeke ingene. Kanti nobugebengu buphidlangile kakhulu ingakho kubalulekile ukuthola umshwalense wendlu ukwenzela ukuthi makungayenzeka iphutha. Noma mhlambe kungaphuka izinto endlini ungazi uyakwazi ukuthi uyofuna umshwalense wakho ukukhokhele. Nemoto nayo, ikakhulukazi laba abasebenzisa iy'moto zabo ukuyenza izinto ey'fana namabhizinisi nakho kubalulekile ukuthatha umshwalense wesikhathi esimfushane.

Kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu abe ne-epu yasebhange efonini yakhe ngoba lokho kuyasiza ikakhulukazi noma umuntu alahle ikhadi lakhe lasebhange. Ukuze akwazi ukuthi avale ikhadi ngaphambi kokuba lo olicoshile alisebenzise. Futhi liyasiza kakhulu ukuthi umuntu akwazi ukubona imali yakhe ukuthi uyisebenzisa kanjani, kephi, futhi ngasiphi isikhathi.

Umshwalense wempilo usiza kakhulu ngokwezimali futhi ubuye ukhokhele nezikolodo. Kokunye kuyaye kuthiwe iphinde isize ukubhadala usizo lwempilo. Kanti uma uneminyaka engu-seventy kuba nzima ukuyithola kodwa ungazitholela umshwalense wokuzincwaba. Kodwa ungabiza kakhulu.

Ukuba ne-app yasebhange kumakhalekhukhwini wami. Isiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthenga ugesi, iyangisiza ukuthi ngibone nokuthi imali yami isetshenziswe kanjani. Futhi yangisiza ngenkathi ngilahle ikhadi lasebhange ngakwazi ukuthi ngilivale ikhadi, ngaphambi kokuba litholwe omunye umuntu.

Imishwalense iyahluka ngezinzuzo . Kwamanye amabhizinisi kwenzeka ukuthi umshwalense kube imali ongaphinde uyithole. Uma ungazange ubhalise ukuthi uvelelwe yinkinga kodwa kweminye ayikwazi ukuthi ukhokhelwe ngaphambi .

Imshwalense iyahluka ngemali ekhokhwayo kuphinde kubuye kuhluke izinzuzo zemishwalense ngoba imali ekhokhwayo ayifani. Futhi kuchathaniswa iminyaka yamakhasimende, kuyabhekwa ukuthi ikhasimende lingabe linangakhi ukuze likwazi ukuthola izinzuzo zayo zonke. Noma iy'mfanelo zayo kumshwalense wempilo, eminye yayo imshwalense ungakhona ukuthi ubhalise ukuthi unikezwe le mali ethile. Uma kuphela isikhathi esingaka ungacelile mali noma ungashongo ukuthi kukhona inhlekelele ekuvelele.

Umshwalense ongakha umkhiqizo omusha engawukhetha oqondene ney'dingo zami ezingavela. Ukuthi ngonge imali lapho khona ngizokwazi ukuthi ngifundise ingane yami futhi ungangisiza ukuthi uma sengishonile, ingane yami ikwazi ukuthola imali.

Izinto bengizidinga engisizakele kakhulu. Ukukwazi ukusebenzisa imali ekhona kuma-savings abizwa ngokuthi phecelezi i-fixed ngiwayise kwi-akhawunti yami. I-epu isize kakhulu ngokuthi ngikwazi ukukhokhela ugesi, ngiphinde ngikhokhele abantu engibakweledayo. Ngiphinde ngibuye ngikwazi ukukhokhela udishi nezinye zezinto ngisekhaya.